Ke nagana gore mo tikologong ya rona ba puso ba ka dira gore thusa bagodi, ka go ba neela dikoloi tsa go itsamaisa for bagodi ba ba pallwang ke go tsamaya. Go ba direla dijo tsa dikotla tse ba di tlhokang. Go ba batlela bo nurse ba ba nnang le bona. Go ba thusa ka matsatsi le matsatsi, ba ba sa kgoneng go iterela ba ba sa kgoneng go ya kwa ntlwaneng boithusetso.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba isiwe ko dintlong tsa bogodi. Ka gonne batho ba ba berekang ko dintlong tsa bogodi, ba ile sekolong sa tlhokomelo ya bagolo. Mme ba itse ditlhokego tse bagodi ba di tlhokang. Ba na le bopelo ntle ba go tlhokomela bagolo.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong, ke go tlhokomela batsofe mo malapeng a bona. Mme ba dumela gore batsofe ga ba a tshwanelela go ya ko ntlung e go nnang bagodi ko go yona. Ka gonne ba tla seke ba ba tshwarwa sentle. Mme ba sa ba tseye pila, ya ka le bona ba ye mosebetsing ba na le mathata a bona. Ga se ka matsatsi le matsatsi o ka kry-a batho ba itumetse.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona. Ka gonne batsofe o kry-a ba nna ba nosi go sena batlhokomedi ba ba nnang le bona. Ka jalo ba tla pateletsega gore ba ye ko ntlong ya batsofe, gore ba kgone go tlhokomelwa.

Mo segompienong ditso di farologana thata dilo tsa kgale. Mme ka jalo batsofe ba lelapa lengwe le lengwe ba tshwanetse go kry-a tlhokomelo e e lekaneng. Ke ka jalo go na le mantlo a batsofe, a a tlhokomelang batsofe ba ba sa kgoneng go itirela, ba ba sa kgoneng go ijesa, ba ba sa kgoneng go itlhapisa. Ke ka moo go nnileng le baoki ba ba ileng dikolong, go tla go bereka le batsofe ba ba sa kgoneng go iterela.

Mo tikologong e ke nnang mo go yona, go na le batlhokomedi ba batsofe. Mme ba tsamaya ntlwana le ntlwana go check-a gore batsofe ba nelwe ditlhare tsa bona tse ba di filweng ko tleliniking. Ba check-a gore batsofe ba tlhapile, ba check-a gore batsofe ba na le dijo tse ba di e ja. Ka jalo ga batsofe ba nna ba nosi ba sa kgone go iterela, ba tsaya matsapa go tsena ntlwana le ntlwana ba ba direla dilo tseo. Mme ba ba check-a letsatsi le letsatsi gore ba siame.

Go na le mafelo a le mantsi a go tlhokomelwang bagodi. Mme mafelo a mangwe a duelwa. Mme ke ntlo e bagodi ba nnang ko go yona. Mme e ba thusa ka ditirelo di le dintsi nngwe ya ditirelo tse ba ba fang tsona, ke go ba tlhatswetsa. Ba dira gore ba dule ba le phepa. Go ba tlhapisa letsatsi le letsatsi, go ba thusa ka go nwa ditlhare tse ba di filweng kwa tleliniking le go thusa bao ba sa kgoneng go ya kwa ntlwaneng, ba itirela. Bao ba sa kgoneng go tsamaya ka jalo lefelo leo le a duelwa. Ka gonne le na le babereki ba ba tswang dikolong go etsa tiro e e maleba ena ya go tlhokomela bagodi.

Ke akanya gore thuso e ka re thusa ka go oketsa dintlwana tsa batsofe tse batsofe ba ka yang go tsona. Ba kgona go kry-a tlhokomelo sentle. Ka gonne bontsi ba batsofe ba dula ba le nosi, ga bana batho ba ba tlhokomelang. Ka jalo puso e ka tokafatsa seo ka go batla batho ba ba ka tlhokomelang batsofe. Mme morago e ba duele ka jalo seo se oketsa le mosebetsi mo botshelong le mo maphelong a rona.

Penšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e botlhokwa thata mo batsofeng. Ka gonne bontsi ba batsofe ga bana bana ba ba ba tlhokomelang. Mme ebile ba bereka, ka jalo e thusa go le gontsi thata mo batsofeng, bao ba sa kgoneng go ka iterela dilo. E ba thusa ka go reka dijo ko ba nnang teng. E ba thusa ka go reka ditlhare tseo tse ba di tlhokang ga ba lwala. E ba thusa ka go ya dingakeng fa o ba palelwa, e ba thusa thata ka dilo di le dintsi mo nakong ya segompieno.

Le ka thoma ka go kwalla puso lekwalo. Mme mo lekwalong le tlhalose mabaka le ditlhokego tse le di tlhokang, ka go tlhokomela batsofe. Mme le tlhalose gore ke mosebetsi o ntseng jang, gore why le batla go amogela. Ka jalo puso e tla le utlwella. Mme ya dira thulagano le ba lefapha la tlhokomelo le boitekanelo. Ba bone gore ba ka le thusa jang.

Ke akanya gore penšene ya puso e ka thusa malapa a le mantsi thata, a go tlhoka mo go re thuseng bagodi ka go ba rekela dijo tse di siametseng mebele. Ka go ba rekela ditlhare tse ba tshwanetseng, go dinwa le go ba direla ka tse dingwe tse ba di tlhokang.

Batho ba simolola go amogela madi a penšene ba na le dingwaga di le some a thataro le botlhano. Mme ba tirela seo ka gore batho bao ba be ba setse ba le batona. Mme ba sa tlhole ba kgona go ka bereka mo moepong. Ka gonne kwa moepong go na le dingwaga tse di fellang teng tsa go bereka. Ke ka moo puso e dirileng gore go nne le penšene ya bagodi, e e thomang ka dingwaga ka dingwaga di le some thataro le botlhano go ya kwa godimo.

Ke nagana gore go nne le koloi e e tsamayang mo malapeng a bagodi letsatsi le letsatsi. Di check-e bagodi bao ba tlhokang go ya kwa dipetleleng. Mme ka jalo puso e ntshe koloi eo. Mme e e duele badira, badiri ba yone go ka tsamaya mo malapeng go tlhokomela bagodi le go check-a gore a mme ba tlhoka thuso ya go ya dipetlele.

Ke nagana gore go ka nna le koloi e puso e ka re fang yone ya go tsena mo malapeng, go tsaya batsofe ba ba sa kgoneng go ya dipetlele, ba ya go kry-a tlhokomelo eo ba e tlhokang. Mme puso e duele babereki bao.

Mo re dulang teng re nna kgakala le ditlamelwana tsa pholo. Re kgakala le dipetlele. Mme re na fela le tsona ditliliniki. Mme ga o na le mathata o ya kwa tleliniking, ga o tsena kwa tleliniking ba founela dikoloi tsa potlako tse di tswang di le kgakala gore di tle di kgone go tle go tsaya di go ise kwa sepetlele. Mme re tlhoka gore dikoloi tseo di phele di le teng gaufi gore, re seke ra di emela sebaka ga re batla go ya kwa sepetleleng.